Ndi vhona zwi songo tea na luthihi ngauri izwo zwithu zwi vhea mutakalo wa vhalwadze khomboni zwa dovha hafhu zwa vhea na matshilo a vhathu khomboni ngauri vha vha vha sa khou kona u wana thuso ya mishonga i ne vha khou i ṱoḓa uri vha fhole. Vha muvhuso vha tea u panga masheleni manzhi a ne a ḓo kona u itela uri hu songo tsha vha na u fhela ha mishonga.

Ee, afha vhuponi hu na khaṱulo nnzhi vhukuma malugana na mafhungo aya ri tshi sedza nga maanḓa kha vhathu vhaswa ndi hone hune ha vha na khaṱulo idzo. Dzine zwa vhukuma zwi vha hu songo tea uri hu vhe na khaṱulo idzo saizwi zwithu zwine ra vha ri khou tshila nazwo kana zwa vha masiandaitwa a ne ra vha ro a wana kha dzi tsheo dzine ra vha ro dzi dzhia dzone fhedzi khaṱulo i vha i songo tea.

A zwo ngo tea na luthihi uri vhana vha shumise dzi khondomu dza mabaḽuni saizwi mushumo wadzo hu ita tsireledzo ya vhudzekani. Zwi dovha hafhu zwa dzhenisa na mutakalo wavho khomboni musi vha tshi shumisa izwo zwithu sa mabaḽoni sa vhu nga vho vha vha tshi khou panga mishonga i ne i vha yo sheliwa fhaḽa vha tshi dzhenisa mivhilini yavho. Ndi vhuḓifhinduleli ha zwiimiswa zwine ha ḓisiwa dzi khondomo idzo kana dzi kiliniki uri vha zwi thivhele saizwi vha songo tea u fha vhana kana u sokou tou zwi vhea huṅwe na huṅwe lune vhana vha zwi swi kelela uri vha zwi tambise.

Ndi ngauri vhunzhi ha vhathu vha takalela zwine zwibveledzwa izwo zwa nga bveledza zwone khavho, khavho. A vha na dzangalelo ḽinzhi ḽa ṱoḓa u ḓivha uri izwo zwibveledzwa zwi shumiswa hani, zwo itiswa hani nahone masiandoitwa a u shumisa izwo zwibveledzwa a nga vha afhio na nḓila yo u thivhela masiandoitwa ayo. Ngauri vhathu vhanzhi vha funa u tou pfha nga vhaṅwe vha tshi vha vhudza uri tshibveledzwa tsha, tsha nḓila iyi tshi ita zwifhio vhone vhaṋe a vha ṱoḓi u tou ḓi wanela nḓivho ya ha izwo zwithu ndi zwone zwine zwa sala zwi tshi khou ita uri vhathu vha shumise na zwibveledzwa zwine zwi vhea matshilo avho kana mutakalo yavho khomboni.

Nga u anḓadza mafhungo ayo tshitshavhani, nga u ita miṱangano yo fhambanaho i ne ya amba nga ha nḓivho idzo kana ha andadziwa dzi radioni, ha kunguwedziwa uri hune vhathu vha nga wana thuso yo raliho na yo raliho ndi gai nahone maga a ne vha tea u a dzhia uri vha wane thuso iyo ndi afhio na afhio. Ndi zwine zwa ḓo ita uri vhathu vha fhedzisele vha tshi khou vha na nḓivho ya uri vha nga wana thuso gai sa tshitshavha.

Ndi mishonga yo fhambanaho ya Tshivenḓa i ne vhathu vha tshi khou teamuṱa vho vha vha tshi ṅwisiwa yone, miṅwe vha ṱamba ngayo, miṅwe vha i ḓola. Zwi tshi itela tsireledzo na uri zwoṱhe zwi kone u dovha hafhu zwa tshimbila nga ngona hu si na tshikhakhisi.

Ndi zwa ndeme vhukuma u kwama dokotela wa sialala musi ho vha na mashudumavhi a ngaho sa lufu ngauri u thusa vhukuma uri a ṱanzwe gole ḽitswu ḽine ḽa vha ḽo angarela muḓini. A dovhe hafhu, ṱanzwe mimuya mivhi yoṱhe i re afho muḓini, a ṱanzwe na mimuya mivhi i ne ya vha yo angarela vhathu na dzi mbiluni dzavho hu sale ho tshena.

Ndi zwa uri ndi tshitzhili kana dwadze ḽine ḽa dzhena musi ho ṱangana malofha a muthu a re na vhulwadze uvho na musi muṅwe a si na. Zwi a ita uri a vhe naho na kha sia ḽa vhathu vho no ita zwavhudzekani vhu songo tsireledzeaho na muthu a re na tshitzhili itsho, zwi ita uri a vhe natsho. Ndi tshi tshitzhili tshine a tshi fholi, fhedzi tshi a kona uri muthu a tshile natsho a tshi khou nwa mishonga yatsho. A tshile vhutshilo ho kunaho zwavhuḓi naho a na tshitzhili itsho ngauri u vha a tshi khou dzhia mishonga

Ndi ṱhogomelo i ngaho sa zwiḽiwa pfhushi kha vhathu vha thu vhane a vha tou ḓi kona na u dovha hafhu vha ṋetshedzwa mishonga yo fhambanaho i ne ya thivhela malwadze manzhi afho mahayani. Vha dovha hafhu vha ṋeiwa na ṱhogomelo ya pfunzo, vha tshi funziwa nga zwithu zwo fhambanaho na kuitele kwa zwithu mahayani.

Ndi nga vha ṱalutshedza uri ndo no vha na muthu a ne nda khou farisana nae vhutshiloni hanga, saizwi ndi ṅwana vha ḓo mmbudza uri a si zwithu zwine zwa tea u itiwa nga vhana nahone maga a ne nda nga a dzhia saizwi ndo no vha na muthu a ne nda khou farisana nae ndi haya na haya na haya. Fhedzi phindulo yavho i ne nda vha ndo i lavhelesa nga maanḓa, ndi ya uri vha ḓo lwa nazwo vha ri ndi tshe muṱuku. Ndi tea u lindela miṅwaha yo raliho nahone a si zwithu zwo tou lugelaho u itiwa nga vhana saizwi masiandaitwa azwo a ne sa ṅwana ndi nga si kone u a imela.

A thi vhoni vhaswa vhanzhi vhane vha khou thwasa vha na mbidzo dza u vha vhomaine ngauri vhunzhi havho u tshi sedza kutshilele kwavho, a si kutshilele kune muthu a re a vha na mbidzo ya u vha maine a tshilisa zwone. And a vha koni u vhona na u lafha, zwine maine u tea u vha zwone. Ḽiṅwe fhungo hafhu ndi ḽa uri vhunzhi havho hezwi vha tshi vhona u nga vha na mathanda kana vha khomboni vha ḓi dzumbetshedza nga u ya u thwasa u ri vha vhe vhomaine fhedzi zwi sia zwi sa tandululi mathanda avho nga tshithu.

Ndi vhona zwi na vhungoho vhuhulwane nga maanḓa hu tshi pfhi muthu u khou ṱanzwiwa mashudu mavhi, ngauri nga ngoho mashudu mavhi afha vhutshiloni a hone fhedzi a mudzimu ha ṱanzwei. Ndi themba uri a ne a vha o ḓiswa nga vhathu mashudu mavhi ndi one a ne a ṱanzwiwa. Ee, ndi tenda khazwo uri mashudu mavhi a hone, nahone a tea u ṱanzwiwa uri muthu vhutshilo hawe vhu tshimbile nga ngona nahone a tsireledzee kha zwiṅwe zwithu zwivhi zwine vhaṅwe vhathu vha nga ita kana vha vha vho mu itela zwone kana vho mu ṋea zwone vhutshiloni hawe.

Ee, muvhuso u tea uri u vhe na dzilafho ḽo khethekanaho zwibadela ḽine ḽa ḓo thusa vhathu avho vhane vha tambudzwa nga ha mbeu na vhana uri vha kone u wana thusaleo yo fhambanaho i ne i vha yo tou sedzesana navho uri vha kone u thusalea mihumbuloni, muyani na mbiluni dzavho. I dovhe hafhu i thuse vhathu avho vhane vha tambudza vhaṅwe vhane u ya nga ha mbeu uri navho vha kone u wana thusaleo yo teaho i ne zwa ḓo fhungudza u tambudzwa uhu u ya nga ha mbeu, u ya phanḓa.

Saizwi ndi sa khou wana thuso i ne nda khou i ṱoḓa kha avho vhane ndo thembela khavho. Zwine nda nga zwi ita ndi u dzhia maga a u founela kana a u fhirisela phanḓa mulaedza wanga kha vhahulwane ndo tou founela nda vha vhudza uri ndi kale ndi tshi khou ṱoḓa , a thi khou i wana kha vhathu havha vhane vha tea u ri ṋe hezwi ro ṱangana na thaidzo ya uri ho vhulawa muthu ha tambudziwa na ṅwana nga zwa vhudzekani. Ra dovha hafhu ra isa kha zwiimiswa zwa dzi, zwa vhudavhidzano uri vha ri isele mulaedza uyo, ra dovha hafhu ra ṅwala na maṅwalo a ṱhingo ri tshi khou ṅwalela vhathu avho uri ri khou humbela thuso.

Ndi zwithu zwi ngaho uri u ḓo wana ṱhingothendeleki idzo dzi sa khou fariwa kana vha u imise vha ri vha ḓo vhuyela kha iwe murahu saizwi hu na vhathu vhanzhi vha ngaho sa iwe vhane vha khou ṱoḓa thuso. Kana vha dzi fara mara vha ri fhedzi zwi ḓo dzhia tshifhinga nyana uri u wane thuso saizwi vhathu kana dzi goloi dzine dza tea u ḓisa vhathu lwa shishi afho dzi siho.

U tea u vula mafasiṱere ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni u itela uri hu bve muya muvhi hu dzhene muya wo kunaho. Hafhu u tea u ṱamba zwanḓa a tshi fhedza u fara tshithu tshiṅwe na tshiṅwe. U tea u dovha hafhu a ḓi tsireledza mulomoni na ningo uri i songo mu kavha. U tea u dovha hafhu a sa sokou tou farafara tshithu tshiṅwe na tshiṅwe afha. U tea a dovha hafhu a ita uri muthu a ne a khou muṱhogomela a tshi hoṱola, u hoṱola o ḓi vala vala nahone dovhe hafhu a fhedze mushonga wawe wa vhulwadze uvhu. A dovhe hafhu a yo ita a tshi yo ṱanḓululiwa uri u khou itisa hani kha vhulwadze uvhu.

Ndi zwa uri vhathu vha tea u renga mishonga kha mavhengele o tiwaho uri a bveledze na u rengisa mishonga iyo. Vha ite ṱhoḓulusiso malugana na mishonga iyo. Hafhu na vha tshiimiswa tsha zwa mutakalo vha bvise dzi tsivhudzo dzi, dzine dza sumbedza vhathu uri mishonga i ne ya tea u shumisiwa kha zwithu izwo na izwo ndi ifhio nahone vhathu vha songo sokou tshimbila vha tshi renga mishonga huṅwe na huṅwe.

Mafulo aya he a bvelela hone ndi musi vha tshi dzula vha tshi ri ḓivhadza uri hovhu ndi vhulwadze ha hani nahone vhukavha arali ho itea mini, nahone ha tshi ri thusa nga maanḓa nga uri u sumbedza uri tshiimo tsha vhulwadze uvhu kha shango tsho imisa hani ro sedza tshivhalo tsha vhathu vhane vho kavhiwa, ro sedza tshivhalo tsha vhathu vhane vho vha tshi khou fhola kana vha si tshe na dwadze iḽo. Vha dovha hafhu vha ri ḓisela na tshanduko uri ndi tshifhio tshe tsha shanduka nga vhulwadze uvho ndi a fhio maga ane a dovha a tea u dzhiwa a u lwa na vhulwadze uvhu na mbonelaphanḓa dzine vha vha nadzo kha u vha na vhulwadze uvho. A thi vhoni hune vha kundelwa hone ngauri zwoṱhe ra vha ri ri tshi zwi ṱoḓa sa tshitshavha vha vha vha tshi ri vhudza zwone uya nga ha vhulwadze uvho.

Ndi ngauri hu vhe na ṱhuṱhuwedzo nnzhi ubva kha vha mutakalo na vha zwa vhudavhidzani hoṱhe ho fhambananaho na u dovha hafhu vha ṋetshedza pfunzo dzo fhambananaho kha vhathu vha tshinnani uri u ṱola mutakalo wau ndi zwa ndeme vhukuma sa izwi zwitshi u tsireledza kha malwadze o fhambananaho, kana dzi nyimele dzo fhambananaho dzine wa nga ṱangana nadzo kha zwa mutakalo, na u dovha hafhu vha vha vhudza vhanna uri u ṱola mutakalo a zwongo khakhea nahone a zwi shonisa.

Ee, ndi vhona zwi na pfhushi nga maanḓa ngauri zwiḽiwa izwo zwa tshikoloni zwi vha zwo iteliwa vhana vha tshikolo lune uri vha zwi ḽe vha kone u vha na nungo vha kone u dovha hafhu vha vhe na pfhushi na maanḓa a uri vha kone u dovha vha gude tshikoloni nahone vho ḓi imisela uri ngudo dzavho dzi bveledzee zwavhuḓi.

Ee, ngauri ndi vhona u nga ri u ḓura ha zwiendedzi zwi vha kwama nga mannḓa ngauri vhunzhi havho vha a balelwa u kona uri vha swikelele fhethu afho hune vha nga wana dzilafho hone, hafhu u ḓura ha dzilafho ndi vhona ungari ndi zwone zwine zwa vha kwama vhukuma ngauri vhanzhi vha a balelwa u wana thuso ine ya vha thusa kha u tshila na vhuholefhali kana na dzilafho ḽine ḽa vha thusa kha u tshila na vhuholefhali. Ri tshi khou tou ita tsumbo ro sedza muthu ane o wana khuvhalo ya milenzhe ane ha koni u tshimbila vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou konḓelwa uri vha wane dzi wheelchair dzine dza vha thusa uri vha kone u tshimbila.

Ndi ngudo dza uri vhathu afho hune vha dzula hone hu ngavha mahayani kana gai hu tea hu, u dzula hu fhethu hune ho kunakisiwa ho kuna lune zwitzhili a zwi koni u dzula hone na uri vhathu vha tea u dzula vho ḓi tsireledza tshifhinga tshoṱhe vho kunakisea.

Ndi u ita uri afho fhethu hu vhe na tshikhala tshine musi hu tshi ṱoḓea ambuḽentse i kone u swika kana i kone u dzhena i ṋetshedze thuso, ra dovha hafhu vha engedze na dzi ambulentse dzine kana hu vhe na fhethu hune vhathu vha nga ṱavhanya vha ṱoḓa hone thuso musi vha tshi kho ṱoḓa ambuḽentse uri i ṱavhanye i swike, nahone mathanda avho a ṱavhanya a ṱanḓululiwe ambuḽentse i swike nga tshifhinga tsho teaho.

Ndi ngauri ndi dzone dzine dza ri thusa kana dza ri sumbedzisa uri rilwe na dwadze iḽi kana tshitzhili itshi tsha COVID-19 ri tea u itisa hani nga nḓila ya hani nahone lwa tshifhinga tshingafhani uri tshitzhili itsho tshi songo ri kavha kana tshi bve.

U ya nga ha vhaḓivhi vha zwa mutakalo vha ri zwi tsireledza nga maanḓa kha u tsitsa khombo ya u kavhiwa nga malwadze nga maanḓa a elanaho na malwadze a zwa vhudzekani.

Nga u dzhia maga a thuthuwedzo dzo fhambananaho na u shumisa vhudavhidzani ho fhambananaho hune ha ṱuṱuwedza vhathu kana sumbedzisa vhathu vhundeme ha u hayela na khombo dzine muthu anga tangana nadzo musi arali a songo hayela ro sedza zwitzhili zwine ra ḓovha ri kho ṱangana nazwo, kana na maṅwe malwadze ane a nga bvelela phanḓa uri muthu a songo hayela khombo dzine anga tangana nadzo ndi dzi fhio, kana u hayela zwi mu tsireledza kha zwifhio na zwifhio. Ndi vhona ungari zwinga thusa nga maanḓa u pfha pfhunzo kha vhathu vhane vha timatima u dzhia muhayelwa a.

Hai, a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱangana na khaedu iyo ngauri afho hune nda dzula hone thambo dza ṱhingothendeleki dzi shuma zwavhuḓi lune musi arali ndo founela avho vha vha ambuḽentse vha a kona u ṱavhanya vha ngwana ngauri ndi vha ndi khou shumisana navho, ngauri thambo dza ṱhingothendeleki dza afha hune nda dzula hone dzi a fara zwavhuḓi lune ndi rumela gps ya vhukuma ine ya to swika hanefho hune nda vha hone hayani.

Ee, vhangana vhanga vhono vhuya vha lwala vhulwadze uvho tshikoloni nga murahu musi vho ḽa zwiḽiwa zwe zwa vha zwi sa khou anḓana na mivhili yavho zwa fhedzisela zwitshi kho ita uri vha vhe na vhulwadze uvho. Ndi nga musi ho phakhiwa ra i si na khovhe tshikoloni vha ḓo ḽa khovhe idzo dza fhedzisela dzi tshi kho vhalwa dza vhulwadze uvho ngauri zwo vha zwi sa anḓani na mivhili yavho fhedzi vho fhedzisela vho thusalea.

Ndi vhona u nga ri vha tea u engedza dzi goloi dzine dza thusa kha zwiimo zwa shishi dzi vhe tshivhalo nyana vha dovhe hafhu vha fhate fhethu hune dza ima hone kha vhupo ho fhambananaho zwine zwa thusa uri hezwi kha vhupo o iteaho imaho nga uri hu na tshiimo tsha shishi vha kone u ṱavhanya vha swike kha tshiimo itsho vha tshi lugise nga u ṱavhanya.

Vhadededzi na tshitshavha vha nga thusa vhagudiswa nga u vha ṋetshedza pfhunzo dza vhundeme ha ngade na ku ṱhogomelwe kwa ngade na maitele a uri nga ḓe itisa hani kana i thogomelisiwa hani tshikoloni, vhagudiswa vhanga shumisana na vhadededzi na tshitshavha kha u vhona uri ngade iyo i kho ṱhogomelwa zwavhuḓi nga nḓila i ne ya tea u ṱhogomela ngayo nahone tshi imo tshayo ndi tsha vhuḓi.

Tshikolo tsha hashu tsho nṱuṱuwedza vhukuma uri vhathu vha hayeliwe ngauri vha vha vha tshi disa vhathu vha mihasho ya zwa mutakalo tshikoloni itsho vha tshi kone u hafhu u amba na vhana vha tshikolo vha dovha hafhu vha ṱuṱuwedza na vhabebi uri ndi zwa ndeme hani u hayela.

Ee, ndi vhona u nga ri yo bvelela ngauri vhanna vhanzhi vho bvela phanḓa u ḓa u ṱoḓulusa mutakalo wa vho ro sedzana na vhulwadze ha prostate cancer na zwa muhumbulo, ngauri vhanna vhanzhi vha khou bvela phanḓa vha tshiya dzi kiḽiniki kana zwibadela u wana thuso kha zwithu izwo zwi nṋe zwa sumbedza uri ḽo bvelela kha u bveledza nḓivho iyo ngauri vhathu vhanzhi vha khou ṱoḓa u ḓivha vha vhanna uri tshiimo tshavho tsho ima gai.

Ndi vhona u nga ri hu vha na u ṱhogomela ha khwine kha vhalwadze nahone hu vha na u ḓiswa ha dzilafho ḽa khwine nga vhashumeli vha zwibadela izwo, ngauri vha vha vha kha mutsiko wa uri vha tea u khwinisa kushumele kwavho nahone vha tea u shuma nga tshifhinga, zwine zwa ita uri na u ḓala zwibadela hu songo ḓala saizwi vhathu vha tshi kona u swika vha wana thuso nga tshifhinga tsho vheiwaho.

Ndi vhona zwo leluwa lwa khwiṋe nga maanḓa ngauri kiḽiniki afha kha vhupo hashu dzi tsini lune muthu uya kona na u to tshimbila musi a tshi tevhela dzilafho iḽo. Zwa dovha hafhu zwa vha zwa vhudisa vhukuma nga uri vha kone u wana dzilafho iḽo ḽo tiwaho nga tshifhinga tsho tiwaho uri vha ḓe vha tshi wane nahone nga mahala.

Zwi ita uri vhathu vhanzhi vha sa wane dzilafho lo teaho nga tshifhinga nahone zwi fhedzisela zwi tshi kho ita uri avho vhathu vha Mankweng vha ḓadze sibadela itsho zwi songo tea vhaṅwe vha dovhe hafhu vha fhedzisele vha tshi kho to dzhia maga o to ḓi rengela mishonga iyo lune zwi vha zwi sia zwi si mafhungo a vhuḓi sa izwi vhaṅwe vha vha sa koni u swikelela.

Thaidzo khulwanesa ndi ya uri vhathu afho vhuponi a vha tsha ḓo wana dzilafho zwiḓo konḓa vhukuma zwa dovha hafhu zwa vhea na matshilo a vhaṅwe vhathu khomboni sa avha vhane vhaya vha tshi phakha mishonga yavho na u wana dzilafho kha kiḽiniki iyo. Ngauri uri vha ye kha vhuṅwe vhupo zwivha zwi tshi ṱoḓa tshelede nahone hu vha hu si tsha tovha tsini u swikelela kiḽiniki idzo.

Zwi ḓo ita uri vhathu vha si tsha wana dzilafho kana mishonga zwine zwa dovha hafhu zwa vhea matshilo avho khomboni sa izwi vhaṅwe vha vhathu vha tshi ṱoḓa uri mishonga iyo ivhe i hone tshifhinga tshoṱhe u kona u itela u lwa na malwadze vha vhane vha vha na vha na o vhane vha thusalea kha kiḽiniki iyo. Sa izwi vha tshi ḓo tea u lindela tshifhinga nyana tshiṱuku or tshilapfu uri hu kone u dovha hafhu hu ḓisiwe miṅwe mishonga sa izwi vhaṅwe vha sa ḓo kona u swikelela dziṅwe dzi kiliniki dza hanefho kha vhuṅwe vhupo saizwi dzi tshi vha dzi kule.

Ndi tsha ufha vhathu ṱhuṱhuwedzo uri vha tea u dalela kiḽiniki dza tsini kana dza hanefho vhuponi havho vha ite ṱhoḓisiso dza mivhili yavho vha sedze uri malwadze ane vha nga vha vha nao ndi afhio kana asi afhio u itela uri zwi kone u vhonala hu tshi kha ḓi vha na tshifhinga vha wane dzilafho.

Tshine tsha ndeme tshine ra tea u fanela u to sedza khatsho nga maanḓa ndi tsha u fha ṱhuṱhuwedzo vhathu vha vhuponi afha uri vha kone u dalela dzi kiḽiniki vha itiwe dzi ṱhaṱhuvho dza mivhili hu kone u dovha hafhu hu tshi khou sedziwa uri ndi malwadze afhio vhane vhanga vha vha na o. A kone u wanala hu tshi kha ḓivha na tshifhinga nahone a kone u thivheliwa na u dovha ra ṱuṱuwedza vhathu vhane vha vha na malwadze vhane vha tshila nga mishonga uri vha kone u dzhia mishonga yavho nga nḓila yo vheiwaho u kona u itela uri mitakalo yavho i dzule i ya vhuḓi.

Ndi a uri ndi zwa ndeme nga maanḓa u dalela kiḽiniki u kone u ḓivha uri tshiimo tsha mutakalo wau tsho imisa hani. Na u dovha hafhu muthu a ḓithogomela a fhambana na zwithu zwine zwa vhea mutakalo wawe khomboni zwingaho mafola, mahalwa kana na maitele ane a ḓisa malwadze a dovha hafhu a tshile a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi.

Ngauri tshiṅwe tshifhinga mishonga i ya vha yo fhela i sa khou wanala kana i tshi konḓa u wanala, zwiṅwe hafhu vhathu vha dovha hafhu vha dovha vha litsha na u nwa mishonga yavho ngauri vhavha vhatshi kho pfha ungari vho no vha khwine a vha tsha ṱoḓa dzilafho iḽo.

Ndi nga katela u itela uri hu engedzedzwe hu kone uvha na zwifhaṱo zwo fhambananaho zwine zwaḓo thusa afho sibadela kha vhathu vhane vha vha na ma khuvhalo. Nda dovha hafhu nda katela na uri hu tea u dzula hu na manese na madokotela vhane vha dzula vho lindela zwiwo izwo na uri vha tea u dzula vha na zwishumiswa zwo linganelaho u itela uri musi hu na khuvhalo. Kha zwiimiswa zwavho izwo zwine vhavha vha khazwo vha kone u thusa vhathu vhane vha vha vho ṱangana na ma khuvhalo o fhambananaho nga nḓila yo tewaho ine vhavha vhatshi kho tevhelela maitele.

Vha tea u thoma hafhu nga u dzhiela nṱha mitakalo yavho vha sa ite zwithu zwine zwa ḓiwana zwi tshi kho vhea mitakalo yavho khomboni. Vha dovha hafhu vha dzhia maga a u funḓedzana nga ha mutakalo na uri zwi nga khwinisiwa hani uya phanḓa uri, zwi sa sie tshumelo dza zwa mutakalo dzi tshi khou ṱangana na dzikhaedu dzo fhambananaho zwi tshi khou bva kha uri vhathu a vha ṱhogomeli mitakalo yavho.

Zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi zwa uri hu vhe na vhashumi vho linganelaho kha vhupo uvho vhane vha kona u thusa musi hu na zwiwo, vha dovha hafhu hu vhe na goloi kana vhuendedzi ho linganelaho vhune ha ḓo shumiswa u lwa na zwiwo izwo. U itela uri vhoṱhe vhathu vhane vha vha vho welwa nga zwiwo vha kone ndi dovha hafhu vha wane thuso nga u ṱavhanya nahone kha vhupo hoṱhe ro katela na vhane vha dzula kule ngauri zwiendedzi zwi vha zwo linganela.

Ndi nga mu livhuwa ene muṋe nga maipfi nda dovha hafhu nda mu ṱuṱuwedza uri a ḓi dzulela u isa phanḓa na u fha tshumelo ya vhuḓi nda dovha hafhu nda ḓivhisa na vhatholi vhawe uri muthu uyu ndi muthu ane a shuma nga nḓila ya vhuḓi o ḓi imisela nda dovha hafhu nda vhudza na vhaṅwe.

Hungavha uri vha pange masheleni o linganelaho ṅwaha muṅwe na muṅwe ane ha ḓo kona u tholiwa vhathu vhanzhi vha zwa shishi ha dovha ha vha na vhuendedzi ho ḓalaho ha shishi, vhune ha vha hu kha vhupo ho fhambananaho hune vhathu arali vha tshi ṱoḓa thuso vha kone hafhu u vhu swikelela nga u ṱavhanya nahone vha wane thuso nga tshifhinga tsho tewaho.

Ndi zwa uri u ḓi imisela hawe kha mushumo wawe ndi zwa ndeme nga maanḓa u lwa na malwadze o fhambananaho kana u lwa na zwiiimo zwa shishi.

Ndi zwa uri vha tea u engedza dzi kiḽiniki vhuponi ho fhambananaho, vhupo vhuṅwe na vhuṅwe vhu kone u vha na kiḽiniki yaho sa izwi vhaṅwe vha tshi balelwa u wana thuso kha vhuṅwe vhupo nahone zwitshi vha konḓela u swikelela vhupo uvho.

Ndi vhona ungari tshiṅwe tshifhinga u wana goloi wa isa muthu sibadela ndi zwone zwine zwa bva phanḓa nga maanḓa ro to sedzesa vhuponi ha mahayani hune u wana thuso idzo dza shishi dza ambuḽentse zwi vha zwi so ngo to leluwa. S izwi hu vha hu na u konḓa ha dzi ambuḽentse kana hu tshi vha hu kule na dzi kiḽiniki kana zwibadela izwo sa izwi hu na tshiimo tsha shishi ndi vhona u nga ri wana goloi wa i sa muthu zwibadela zwi a dovha hafhu zwa thusa u vhulunga vhutshilo hawe sa izwi uri ambuḽentse i swike zwi tshi ḓo dzhia tshifhinga.